USiya Kolisi ngoyena ndimthandayo noEben Etzebeth, ndiyabathanda bobabini bawudlala kakuhle umbhoxo kwaye bayabathanda abalandeli babo.

ULucas Rhadebe ndimazi njengomnye wabantu abathanda ababethanda ukudlala kwaye bedlala kakuhle ibhola yeenyawo, kungoku ungumkhokheli nomfundisi wabantwana abangaphantsi kwamashumi ananye eGoli apho abaqeqeshwa ngokudlala ibhola, lishishini lakhe ke elo.

Ukukhangela iephu okanye iindlela zokuthengisa ezilula, nendlela abantu endinobafikelela ngayo abanintsi.

Iye yatshintsha lo mbono kuba emva kokuba ebekwe njengomongameli welizwe iSouth Africa uNelson Mandela uye wayeyigxininisa into yokubaluleka kwemidlalo eSouth Africa, ngoko yonke imidlalo iye yathathwa njengebalulekileyo kwaye nabantu bebala okanye abantu abantsundu baye bathathwa okanye badlala. Baza bafundiswa imidlalo le ibikade kuthiwa yeyabantu abamhlophe.

Ndithanda iqela leReal Madrid kuba lihleli liwina. Okwesibini, linabadlali endibathandayo.

Imicelimngeni engabakhona ndingayibona njengendlela yokuba ndiyakuphumelela njani, kwaye ndibuze nakwabanye abantu iindlela zokuba ndingaphumelela njani.

Ezemidlalo ziye zabadibanisa abantu beentlanga zonke, kwaye eSouth Africa loo nto iye yabanceda abantu ukuze bazane baze bathandane ngenxa yemidlalo. I-rugby, imidlalo, ibhola lenyawo, i-volleyball, nokudlala itenesi, abo abantu bebala nabantu abantsundu baye badibana bedityaniswa yiloo midlalo.

Ndingaqinisekisa ngokuba okokqala ndimkhuthaze ukuba aphume nangaphandle adlale nabanye abantwana. Okwesibini, imidlalo yeevidiyo ibe nexesha okanye ibe nemiqathango yokuba idlalwa nini, idlalwa njani, kangangemizuzu emingaphi ngosuku.

Ezemidlalo zibalulekile kulutsha kuba kaloku ziba vula ingqondo bahlale bethe qwa. Okwesibini, umfundi othanda ukudlala ezemidlalo uyatsho azibone ke ngoku naye ukuba ngokwemfundo yakhe uthanda ukwenza ntoni na, aze aphumelelise iphupha lakhe. Okwesithathu, kubalulekile xa befunda abantwana baye kwezemidlalo ukuze bakwazi ukuhlala besempilweni.

Abantwana badlala iividiyo games badla ngokuba ngamavila bangafuni ukwenza nto. Okwesibini, ingqondo yabo ithathe kade bangafuni ukucinga. Okwesithathu, bahlale nje bangamalolo abongabantu abathanda abantu okanye abathanda uphumela ngaphandle.

Imidlalo eminintsi ngoku, bantwana bam, idlalwa ngabo bonke abantu kuquka namantombazana, ukuba nizimisele kwaye ninomdla wokuyidlala le midlalo zenitsho ukuze nikwazi ukufundiswa ukuyidlala. Okwesibini, akekho umntu ongenalo ithalente ekwazi ukuhamba aze asebenzise izandla zakhe. Wonke umntu wamkelekile kwaye uvumelekile ukuba adlale, iikhrikethi, nee rugby imidlalo yemibhoxo wonke umntu unelungelo lokuyidlala.

Ndithanda umculo, ingakumbi umculo oxhentsisayo, ndidanise ndiwudanisele. Ixesha elinintsi ndihlala ndisendlini. Andikuthandi ukuphumela ngaphandle, nokuba ndithe ndaphumelela ngaphandle ndithanda indawo enomculo. Amaxesha amaninzi ndiye ndiwuncedise ke xa loo ngoma edlalayo ndiyazi, ndicule kunye nayo ndize ndidanise.

Ukuba ngumphembeleli kunalo icala eliyingozi kodwa amaxesha amaninzi kunecala elimnandi xa siyijongile ikude, kodwa umntu ngamnye uyakwazi ukuzikhethela ukuba ufuna ukuba ngumphebeleli woluphi na uhlobo ukuze azikhusele kubantu bangaphandle that is kwi-public. Ukuba ngumphembeleli kuyingozi kuba udibana nabantu abanintsi, uthetha nabantu abanintsi ongabaziyo kwaye kulula ukuqhatheka xa ungumphembeleli baze abantu bathi balapha kanti abekho kuloo ndawo, kuba befuna ukukubhatala okanye mhlawumbi befuna ukukutsotsa.